Izikole zingaqinisekisa ngokuba zinikeze bonke abafundi ithuba elilinganayo uma kwenziwa ezemidlalo, ukuze wonke umfundi azothola isikhathi esanele sokuthi azivocavoce ezimdlalweni, akwazi ukukubonisa ithalente lakhe. Kungabi nama-favourite.

Ngingabakhuthaza ngokuthi ngibagqugquzele ukuthi njalo, Monday to Friday, beze bazozivocavoca , ukuthi mhla kufika isikhathi sokuthi bayobhekana nelinye iqembu, or bazodlala nabanye abantu, batholakale ukuthi ba-fit, bakungele ngempela ukuthi bengadlala.

Ngingaphakamisa umdlalo webhola likanobhutshuzwayo, ngoba ibhola likanobhutshuzwayo linabalandeli abaningi futhi baningi abantu abathandayo ukulibukela.

Amakhono abangawafunda ngokudlala imidlalo, ukuthi bengathola isikhathi sokudlala ibhola. Isikhathi esiningi bayekele ukucabanga izinto ezingekho right for bona. Bangathola amakhono ukuthi bagcine sebebizwe ezindaweni ezithile ngokuthi bayabonakala ukuthi banamakhono athize.

Imizwa engiyizwayo kuvuka usingi. Usingi lakithi, ngikhumbule ekhaya, ngisho ukuthi le ngoma engayidlala la, ngiyizwa ngaphakathi, ivele ingikhumbuze ekhaya le kithi, Kwa-Zulu Natali la ngizalwa khona.

Yebo, ngizizwa nginomuzwa wokuziqhenya ngemidlalo yendabuko, ngoba izizukulwane zigcina zihamba izindlela ezingalungile ngenxa yokuthi ayikho into ezibhizi ngayo. So, ukudlala le midlalo kwenza ukuthi kube khona into ababhizi ngayo.

Izinzuzo ezibe khona loshintsho ukuthi izinga labantwana abancane beyekile ukubheme ama-drugs, ba-focus-a ekudlaleni ibhola. Beyekile uhamba lezi ndlela ezi-wrong futhi ababuyi emakhaya ba-focus-a emidlalweni.

Ngingakhetha umdlalo webhola lezinyawo ngoba yiwona umdlalo othandwa kakhulu, i-Afrika yonke.

Ayi, bengingahlala nabo phansi, ngibatshele one by one ukuthi, lokhu kwenziwa kaso, lokhu kwenziwa kaso. Bangizwe kahle, mara angeke benze same time, mara ukuhamba hamba kwesikhathi sogcina sibambene kahle.

Eyi, ngicabanga ukuthi izikole zenza okwanele ukukhuthaza amantombazane adlale ibhola, ngoba nakhu kuyancipha ukukhulelwa kwabantwana abancane abasafunda isikole.

Yebo, ngingazibona ngenza njengaye uma sekufike isikhathi sami. Ngoba yonke into nento, kuba nesikhathi somuntu esifikayo ukuthi nayi seyikhona, sekuyisikhathi sakho kuthi sowungaba kuleli zinga eli la.

Ngingamukhuthaza ngokuthi ngimbize, ngikhulume naye, ngihlale naye phansi, ngithi eze endaweni ethize, sinekilabhu yebhola. Eze azosijoyina, angasabi.

Isikhathi engasoze ngasikhohlwa, ngidlala umdlalo wesintu, bangishaya enhloko ngavuza igazi, ngalala ilanga lonke.

Ngazizwa ngingekho esimeni esisihle ngenxa yemizwelo eyabakhona exhumene nemvelo.